Kgetlho la ntlha ke pagame sefofane, ke ne ke fofela kwa Cape Town-o, ke ne ke ikutlwa ke le mo tshwenyegong ka gonne e ne e le lantlha ke fofang.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane. Ke ka rata go ya mafelong a kgatlhang jaaka Dubai, go eta ka sefofane go a intumedisa.

Tsala ya gago e tshwanetse go reka tekete, go kgopela visa, go ba le passport-o e e sa fediseng, a rulaganye dipaka, a fitlhele kwa boemelafofane ka nako, a dire check-in, a fete migration, a tsene sefofaneng, a bo a dire jalo gape fa a fitlha Nigeria.

Dibese mo ditoropong di thusa batho ba ba sa kgoneng go reka dikoloi, ditheko di tlase mme di fitlha mafelong a mantsi. Ga ke rate fa di tletse kgotsa di diega, go tshwanetse go tokafadiwa.

Mathata a ke kopanang le one ke go tlhaloganya mokgwa wa go dirisa karata ya botlhale, go reka le go tsenya madi mo karateng, gape diterminale dingwe di ka nna di sa amogele karata kgotsa di tshwenyegile ka data e e tlhokegang.

Mokgweetsi wa bese o nna yo o siameng fa a na le boikarabelo, maitshwaro a botoka le go tlhaloganya melao. Ba thusa ka go tshegetsa babereki go dira dibese di tsene sentle le go tokafatsa maitemogelo a tiriso.

Strike-e se ka felela ka go tlhoka tiriso, madi a a fokotsega le mathata mo botshelong. Batho ba yang tirong ba amega ka go fitlha ka morago le go tlhoka ditšhelete.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng, go boloka thulaganyo. Fa bese e nkemela ka dinao, nka begela kampa ka nako le nomoro ya bese.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore ke fitlhile kwa setopong ka moragonyana, bese e ne e setse e tsamaile ka nako ya yone e e tlwaelegileng. Go nna kwa morago le go sa lebelele nako sentle, ke sone se se dirileng gore ke e .

Ee, mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupelo tsa dibese, maitemogelo a me e ne e le a thata ka gonne ke ne ke sa kgone go ya tirong ka nako. Bapagami ba amega thata, ba tlhaelwa ke dipalangwa, ba diega mo ditirong kgotsa ba tshwanetse go ya go batla ditsela tse dingwe tse di turang kgotsa tse di sa sireletsegang.

Dibese ga di mo metseng yotlhe ka gonne ditsela di le maswe, go sena bapagami ba le bantsi, le go tlhoka mafelo a a siameng a go ema le go fologa.

E ama tekanyetso ya me ya letsatsi le letsatsi, ka gore ke tshwanetse go lefa go feta go ya tirong.